Thekenoloji ya tlhaeletsano e thusa mmino go ba amogelwa ke batho ba le bantsi ka go dirisa dipolatefomo tse di-online. Dipolatefomo di akaretsa Spotify, Apple Music-e le YouTube.

Ke nagana ke puo ya seZulu ka gonne bao ba le bantsi baopedi ba ma Amapiano ke ba maZulu, ka jalo dipina tsa bona e le tsa seZulu mole le mole.

Ke ne ka itumela go tlhoma mo go ona mogaleng wa letheka mme ke ne ka ikaegela mo go netefatseng gore o tsamaya le go dira diphetogo tse di molemo mo botshelong jwa me ka go dirisa sentle.

Go nna gone ga thekenoloji ya go bua ka lentswe jaaka Siri go amile tsela e re dirisang puo ka yona, ka go dira gore go nne motlhofo go bua le go dirisa thekenoloji eno. Go ntsha tlhokomelo e e lekaneng mo go ga go thaepa, phetogo eno e tla thusa go potlaka tshedimosetso e o e batlang mo mogaleng wa letheka wa gago.

E ka nna data ya sixty gig ka gonne dinakong tsa segompieno re dirisa megala ya letheka le thekenoloji thata. Ebile mo go tsona tsa bo TikTok-o, WhatsApp-o le bo Instagram mme nka itumela re e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi e tla go tsaya kgwedi yotlhe.

Thekenoloji ya tlhaeletsano e tokafatsa go abelana tshedimosetso mo dipuong le ditsong tse di farologaneng. E dira gore e nne teng mo lefelong le rileng le go kwalwa ka tsela e e kwalelang baithuti ba ba farologaneng.

Dikgang tse di seng boammaaruri di ka ama maikutlo a batho ka go dira gore ba itshware ka dikgopolo tse di seng tsa nnete, tse di fosagetseng, e leng gore ba ka tsaya tsona ditshweetso tse di sa siamang. MoAforika Borwa seno se ka ama kgotsofalo ya setšhaba, maiteko a boitshwaro le ditshweetso tsa dipolotiki.

Mafaratlhatlha a tlhaeletsano a potlakisa tshedimosetso, e dira gore batho ba ba ratang dikgang ba bone tshedimosetso ka potlako. Le fa go le jalo go ikaega ka tsona go ka anamisa tshedimosetso e e fosagetseng. E ka ama dikgopolo le ditshweetso tsa batho. Go botlhokwa go netefatsa gore dikgang di tshepegile le go tlhokomela tshedimosetso e anamang le.

Wi-Fi e nolofatsa puisano, tiro, thuto le boitlosobodutu ka go dira gore tshedimosetso e re fitlhelele botlhofo. E tshwanetse go tswelela le fa motlakase o kgaotswe ka gore batho ba ka ikaegile ka yona mo ditirong tsa letsatsi le letsatsi, se segolo ba ba dirang tiro tsa kwa gae le baithuti ba sekolo.

Ee, ke mongwe wa bona. Fa ke sa bone tšhono ya go lebelela lenaneo ka nako ya lona nka itirisa ditirelo tsa go rekola kgotsa ka lebelela ka ditiriso tsa maranyane tse di letlang go lebelela lenaneo morago.

Ke nagana puso e ka thapa mafelo a bodiredi jwa setšhaba jaaka dipetlele, di sekolo le mafelo a batshabi ka Wi-Fi ya mahala, ka gonne batho ba le bantsi ba e dirisa. Mafelo ano a ka thusa baithuti, barutabana le baagi go bona tshedimosetso le thuto segolobogolo ba ka se nang madi a go reka data.